Xana i-ATM ingavele iginye ikhadi lam ledebhithi ndisakhupha imali, ndingaziva ndisoyika nokuba ndibuhlungu. Iyoxhomekeka ke ukuba i-ATM leyo ayikho kufuphi nebhanka yam. Kungangcono ke ukuba yi-ATM ekwangaphakathi ebhankini okanye engaphandle kwebhanka ibe ibhanka isengamaxesha, iselixesha lokuba ibhanka ivulile. Ndikwazi ungena ndiyocacisa imeko yam, ndikwazi ukwenzelwa ikhadi elitsha ngokuba zinintsi .

Into endinozijonga kwi-medical aid xa ndisenza uphando, okokuqala ndikhupha malini ngenyanga kwaye ziintoni endizifumana kule mali ndiyikhuphayo, ndingathelekisa ezo zinto. Into ebalulekileyo kum kukwazi ufumana amayeza, kukwazi ungena kugqirha ndingabi, ugqirha nanini na ndidinga ungena kugqirha. Ufumana amayeza ke ndingayanga kugqirha noba ke babeke ukuba ndingaya kangaphi na, babeke ilimithi. Ndingathelekisa ke ukuba ngokwemali endiyibhatalayo ngeyiphi ilimithi engcono.

Mhlobo wam, le meko yakho kaloku wawuyazi kwangelaa xesha wawufumana laa mali yesibonelelo kaNSFAS ukuba kuzawuhamba ixesha kufuneke uyibhatele. Kubalulekile ke ukuba uyibhatele ngoba njengoba yakunceda wena ukwazi ukuphumelela, ukwazi ukufumana lo msebenzi, ngokubhatala kwakho izawunceda nomnye umntana akwazi ukuthi afezekise awakhe amaphupha. Ngoba xa ungazobhatala izawuphinda isuke phi imali kaNSFAS yokuba nabanye abafundi babe nako ukuncedakala phantsi kwayo? Ndiya kucebisa ke mnake ngokuba sowukule ndawo ukuyo nje kungenxa kaNSFAS, nawe cingela nomnye ke umntu omdingayo uNSFAS njengoba wawumdinga nawe ubhatale imali kaNSFAS. Ewe, akuzoba mnandi uyikhupha imali kodwa kuba mandi ngelaa xesha ubuyitya imali. But ke kunyanzelekile uyibhatale ekugqibeleni.